Lokhu kubaluleke kakhulu kimina ukuze kube nokuphepha ebantwanini bami. Kuphinde futhi kuze ngizokwazi ukuthi ngilawule uma kukhona ukuqukethwe okungafanele ukuthi kubonwe abantwana. Izinkinga zokuxhumana ezinobungozi ziyakwazi ukuthi iy'vikeleke nalapha. Nokuqinisekisa imiphumela okuthi ingcono, ukuze izinsiza zibe nomthelela omuhle ezinganeni. Ngizivikele abantwana ukuthi bengaboni imifanekiso ey'ngafanele bayibone, ukuhlanganisa imifanekiso yezocansi, udlame, njalo njalo.

Amalungiselelo engawenza kusengaphambili, ukuthi wokuqala nje ngikhethe isihloko esithinta izithameli zami, futhi esizothokozisa abantu abavela ezindaweni ezahlukene. Ngiphinde ngihlele ukuthi ngibe nabakhulumi ngaphambi kwesikhathi, ngibazise ngesihloko ezobe kukhulunywa ngaso, ukuze bezokwazi ukuthi bayihlele ngendlela. Ngilungiselele isisekelo sokuthi, kahlekahle ingxoxo esizoba nayo izobe ikanjani, imayelana nani futhi? Ngiqinisekise ukuthi imishini yonke isebenza ngokuhlelo. Ngiphinde futhi uma ngidala ingxoxo ethokozisayo, ngidale umoya ovulelekile, futhi opholile. Ngiphinde ngivumele abalaleli ukuthi bebuze imibuzo uma kukhona la ababengacaceselekile khona.

Zombili lezi zinhlelo zokusakaza zebhola zinikeza imidlalo ubukhoma. Abathandi bezemidlalo bengabuka imidlalo ngesikhathi sangampela, okuhlanganisa i-English Premier League, okanye i-Cricket World Cup. Izinketho zokukhokha futhi, kokubili okwe-satellite nokusakaza obukhoma, kunezinhlelo ezahlukahlukene zokukhokha ezingenza kubenzima noma kubelula ukufunyelela kulokhu okuqukethwe. Okwesithathu, zinezinhlelo ezikhethekile, zombili zinikeza iziteshi ezikhethekile zezemidlalo, ey'fana noSuperSport, o-ESPN, futhi ukubukwa kwe-HD, noma i-fourK. Kokubili kungakunikeza ukusakazwa kwezemidlalo, okuyikhwalithi ephezulu, inqobo nje uma unezinto ezidingekayo. Isibonelo, isikrini se-HD, noma i-inthanethi esheshayo.

Lo msebenzi ngingawenza ngokuthi ngenze ucwaningo olunzulu abalaleli bami ukuze ngiqonde izintshisekelo zabo kanye nezihloko ezibathintayo kakhulu. Ngiphinde futhi ngibanikeze abalaleli ithuba lokuthi bazwakalise yonke imibono yabo ngezinkundla zokuxhumana, o-Facebook, o-WhatsApp, njalonjalo. Ngiphinde futhi ngakhe izinhlelo lapha abalaleli bangakwazi ukuthi babuze khona imibuzo, noma baphawule ngezihloko ezithile ukuze sikwazi ukuzwa izizimvo zabo. Izinhlelo ezibandakanya abalaleli futhi ezingakwazi ukuthi zivumela abalaleli ukuthi babe yingxenye yezinhlelo njengokuxoxa ngezihloko ezibathintayo, futhi ezakhayo, noma sabelane ngolwazi olunzulu, olubalulekile, kubaluleke ukuthi wonke umuntu abe nalo.

Ezinye zezici engay'bheka uma ngithenga umshini wobuchwepheshe, ngingabheka izimo ze-warranty kanye ne-guarantee. Ngiphinde ngibheke inqubomgomo yokubuyisela impahla emuva, ngibheke ukuphepha nokuvikelwa kwedatha lami nemininingwane yami yonke ebalulekile. Ngibheke ukuhambisana nezindinganiso kanye nezinhlelo, bese kuba ukusekelwa kwekhasimende. Bangeseke uma ngidinga usizo lwabo. Izibuyiselwe nezibuyiselwo kanye ze-software. Bese ngibheka nanokuphawula kwamanye amakhasimende aseke ayithenga lo mshini ngaphambilini ukuthi azizwa kanjani, ubasebenzela kanjani umshini.

Uhlobo lwama-movie engakhetha ukuwafaka, kubalwa ama-movie e-animation, ngifake ama-short films-i, ama-documentary, ama-experimental films-i, njalonjalo. Ngingadayisela umnikazi we-television, amalungelo okusakaza isikhashana, isibonelo nje i-warranty yonyaka noma ungunaphakade kungangokuthi sifikisana kanjani esivumelwaneni sethu. Ukuba nesabelo sengxenye yemali, uma umnikezeli esebenzisa izithombe zami kumamuvi akhe noma iziteshi, ngingathola isabelo senzuzo ngezinga esivumelana ngalo sisobabili.

Hawu wemngani, yazi ngicabanga ukuthi ukusakaza kwezindaba zasendaweni eziteshini zomsakazo womphakathi ave kubalulekile kakhulu kabi. Isizathu salokho ukuthi, ngibone ukuthi kuyisizinda esikhulu solwazi, kubantu basendaweni nje, ikakhulukazi uma kungekho enye imithombo yesikhathi sangampela, ukuze ngaleyo ndlela bezokwazi izinto ezenzekayo endaweni yabo ngalesi sikhathi zenzeka. Bengalokhu, belinda ukuzwa sekudlule isikhathi into yenzekile futhi ukusakaza kwezindaba zasendaweni kunganikeza ummongo ongatholakala kwezinye iziteshi ezinkulu.